Izikole zingakhuthaza ukubamba iqhaza okulinganayo kwezemidlalo kubafana namantombazane ngokusebenzisa izinqubomgomo nezinhlelo ezikhuthaza ukubandakanya nokulingana. Lokhu kungafezwa ngokunikeza uxhaso olulinganayo lwezimali kanye nezinsiza zamaqembu ezemidlalo abafana namantombazane ngokunikeza izinhlobonhlobo zezinketho zemidlalo ezibhekelele izithakazelo namakhono ahlukene kanye nokukhuthaza isiko lokulingana nenhlonipho. Ukwengeza, izikole zingaqinisekisa ukuthi amantombazane afinyelela ngokulinganayo ekuqeqeshweni ezikhungweni zokuqeqesha namathuba okuncintisana kanye nokuthi imibono engaguquki kanye nokuchema kuyaphosa inselelo futhi kubhekwane nayo.

Yebo, ngake ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo, kwahamba kahle kakhulu esigabeni sokuqala, kwathi sekumele ngiye esigabeni sokugcina bangishaya ekhanda.

Izinhlobo zemisebenzi ezivame ukudalwa ngokusingatha umicimbi wezemidlalo wamazwe ngamazwe aNingizimu Afrika, izisebenzi zokuphatha kanye nokudidiyela umcimbi, izisebenzi ezokuvakashela nekuzokuvakasha, izisebenzi zokuphepha, izisebenzi ezokupheka nezokudla, ochwepheshe bezokumaketha nabezindaba, izikhulu zezemidlalo nonompempe kanye nezisebenzi zokwakha nezokulungisa ukuze kulungiselelwe indawo nokuthuthukisa kwengqalasizinda.

INingizimu Afrika engakhangisa amasiko nemvelo yayo kubavakashi bamazwe ngamazwe ngesikhathi semicimbi yezemidlalo ngokusebenzisa amasu afana nokukhombisa umculo wesintu nemidanso, inikeze izinkambo zamasiko nemibukiso, igqamise ukudla kwasezindaweni neziphuzo, ngokubambisana namaciko endawo kanye nezingcweti zobuciko ukukhombisa umsebenzi wabo kanye nokunikeza izivakashi amathuba okujabulela ukuhlukahlukana kwemvelo kanye nezilwane zasendle njengama-adventures kanye nokuvakasha kwangaphandle.

Umuntu omusha kufanele acabangele indlela elinganiselayo ehlanganisa isitayela sakhe sangempela nezici esibhekelele izitayela zamanje nesinkundla zokuxhumana. Ngokwenza kanjalo, bangakwazi ukugcina izwi labo liyizingqayizivele ngenkathi futhi bekhulisa ukuhlanganyela nokufinyelela nokho kufanele babeke phambili ubuqiniso futhi bangafaki engozini ubuqotho bomkhiqizo wabo ngokuhambisana ngokuphelele namathrendi andlulayo.

Umfundi onovalo ngokuzama iqembu lebhola lezinyawo lesikole, ngingameluleka ngokuthi azilungiselele ukwenza amaphutha futhi awasebenzise njengethuba lokufunda nokwenza ngcono. Okubaluke kakhulu ukubonisa uthando lwakho nomdlandla walo umdlalo ngolimi lwakho lomzimba, izinga lokusebenza nokuxhumana nozakwenu beqembu.

Mina lokhu angihambisani nako ngoba akusikona wonke umfundi othanda ukuzibandakanya emidlalweni.

Izikole zingakwazi ukusekela abafundi abangakwazi ukuthenga izinto zokusebenza noma imali edingekayo ukuze bajoyine amaqembu ezemidlalo ngokunikeza usizo lwezezimali ngokuhlinzeka ngempahla yamahhala noma engabizi kakhulu kanye nokuhlola eminye imithombo yoxhaso. Ukwengeza, izikole zingaphinde zicabangele ukusebenzisa izinhlelo njengokushintshashintshaniswa kwemishini, iminikelo noma uxhaso ukuze zenze ezemidlalo zifinyelele kalula kubo bonke abafundi.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe inamandla okuhlanganisa izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ngesikhathi ithuthukisa umnotho. Ukusingatha imicimbi efana neNdebe yoMhlaba nama-Olympics kulethu izinzuzo eziningi ezihlanganisa ezokuvakasha ezandayo, ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi nokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Imidlalo yeqa imigoqo yamasiko nezilimi, ikhuthaze ukuzigqaja ngobuzwe kanye nobumbano phakathi kwezakhamuzi. Umthelela wezomnotho ubalulekile ngenzuzo eyengeziwe yamabhizinisi endawo kanye nezinzuzo zesikhathi eside ezivele ekuthuthukiseni kwengqalasizinda ngokuqinisekisa izinzuzo ezihlala njalo kubalulekile ukudala amafa njengokutshala imali ezinhlelweni zokuthuthukisa umphakathi kanye nokuthuthukisa izinhlelo zezemidlalo ngokwenza ingqalasizinda ifinyelele futhi ibe nenzuzo emphakathini wendawo.

Amagemu aku-inthanethi anikeza izinzuzo eziningi zemfundo okuhlanganisa ukuxazulula izinkinga okuthuthukisiwe namakhono okucabanga abucayi, ukubambisana okuthuthukisiwe nokusebenzisana kweqembu. Abadlali bangaphinde balungise ulimi labo namakhono okuxhumana, bathole imininingwane yomlando nezamasiko futhi bahlakulele ubuhlakani bemizwa nokuzwela. Amagemu aku-inthanethi angafundisa amakhono empilo abalulekile njengokuphatha isikhathi, nokuzivumelanisa nezimo nokuqina. Ngokwakumukela amagemu aku-inthanethi njengethuluzi lokufunda, abafundi bangahlanganyela ngendlela ejabulisayo nesebenzisanayo, kuyilapho bethuthukisa amakhono abalulekile empumelelo yisikhathi esizayo.